Ee, ho bohlokwa , nka mo jwetsa hore ee motho wa ka, ha e hampe tu, o se ke wa nka nkare ke ya o tella, kapa jwang, kapa ke ya o nahanela. Empa ne ke kopa hore re ke re fetele ka mane ka tliliniking, hore re lo kgona ho tseba haholo, ka kokwanahloko ena ho thuswang ke HIV, hobane re kgone le hore re etse hore re be na le tsebo e batsi ka yona, hore re seka ikatametse di ntho tse tlo re etsang hore re qetelle, re thotse kokwanahloko eo. E re tshwaeditse kokwanahloko eo.

Atjhe ha ke batle ho bua maka, lockdown e la re tshwara hampe haholo, hobane le ha ntse re dutse ka mona ka tlung, ho so ho batleha hore re qwelane, ee, jwale yaba hore e tlwaela ntho ya ho qhalana haholo, se ke le motho a itulelang ka dula ke dula ke se ke dula ke kwalletswe ka mane ka kamoreng, ee di ntho tse ne re rata ho di etsa kaofela re kopane, etse ha se re tlwaetseng lockdown, jwale ha re sa di etsa, ha re sa kopana haholo re le lelapa, re bapale tsona di-game tseo, kapa ee rona dithothokiso tseo re qoqelane, aa, tjha ha e sa etsuwa, hobane ntse re, ntse re tshepo hore yona e fetse ho fela.

Nka thaba haholo, mme ka ikutlwa ke kele lokolohile le moyeng. Ha nka thola kutlwisiso ya ntho e ke e batlang , ha ke tsebe hore nka reng, pelo ya ka e ka ikutlwa e lokolohile haholo.

Ke ya tseba hore kaofela mona bongata ba rata nama akere ee, nama ha wa tlameha ho ithuta yona haholo, hobane e tla le mafu a mangata. O ko okana wa e ja hotjhong mohlomong re ka tjho re re ha ngwe ka beke, eseng ma beke e latelana, hobane e tla o tlisetsa mafu a mangata hampe, haholo ha di e na le mane e sa butswang hantle, e tla tlisetsa bo mafu a tshwanang le gout-e, ee ne ke tlo le eletsa hore le je dijo, le je dibete, eya bo meroho, mokopu, dijo tse jetsweng tje. Tseo hee, hobane tsona di hlaha lefatsheng, di hlaha mobung hantle, di na le di-mineral tse ngata hampe, tse ka o thusang hore mmele wa hao, o dule o le hantle, ka nako tsohle.

ee, eya hona ke le tshehetsa ka nnete, ke ya le tshehetsa, hobane boithuto boo ba bang bona, ba hore ba kgone le ho jala, motho a ka ke a jale fela ka tlung fela, ka sekolong feela, le ka tlung a ka thola ho jala, kapa ho sena space a kenye mono mobu ka moo, a kenye polasetiki ka hara letaere, a kenye mobu, a kgone ho kenya ntho tsa hae, a jale hantle jwalo hore le ha ho sena seshabo, akgone ho tseba hore o e topatopela hona moo, bo dikhabetjhe tseo, bo moroho. O tsebe wa jeh, wa jeha, o robala o jele, o robale ka tlala.

Ee keletso ya bona ko hore ke tle ke etse mosebetsi, wa ho leboha hore ke thotse mosebetsi , ke etse teyenyana ya ho leboha badimo, hobane badimo tlamehile o dule o ba leboha ka nako tsohle.

Ee ho thata ho ba monna, hobane o wa tseba hore hlooho ya lelapa, o tlameha hore o thuse lapa la hao, o dule o behile seshebo tafoleng ka nako tsohle. Jwale o tsebe hore ha o sa sebetse, ho ba thata ho batla ho ba thatanyana. O dula o le mong, o ipotsa hore na ebe na wena, wana wa etsa jwang hore Modimo a rwake tjena, o nahana ntho tse ngata. Ba bang ba fallela banahana le ho kena ho bona bokebekweng, ka hore ba tlo kgona hore ba robale lelapa le jele. Ehlile ho thata hoba monna, ho thata, ho thata o tsebe o na le ho tswa, ho tswa ka tlung o tshabe, ha o kgutla wa touta. Ho thata hobane o qetelletsa o telletswe ke mosadi ka tlung le bana, ha o wa kgotsa ba o tshepisa tjhankane.

Ee, di ntho na le ho tsamaya ka mokgo oo motho a sa lebellwang ka teng, o na le ho lebella hore o tla etsa sena le sena, hoba ho hlaha mabaka a itseng, ho qetelle o sa etsahala, seo o neng o se lakatsa be se sa etsahala.

Eya a je, o tlameha ho qala ho nka dipidisi, tsona di-ARV e leng hore le di e etsa hore mmele wa hao o kgutle, o bo o je hantle, o dijo tse kgethehileng. E re ha leya thobalanong o bo sebedisa kgohlopo , ebile hee o tsebe hore ho etsahala hore ee a ka nka le dipidisinyana tse, tse dintjha ba reng ke prep, ee tsona di ya thusa hore o seka thola, ee ho kula ho hong hodima ho o tso nang le hona.

Ee, di ya thusa tsona, di ya thusa hobane hona le batho mokulo wa bona, ba hloleha ho fihlela ditliliniking, jwale ha di tlile mona haufi, ba kgona hore ee ba thole ee dipidisi tsa bona ka pele, ee ho tshwana le batho ba tsofetseng, ba batho ba baholo. Ee ha basana ona matla ao a ho tsamaya tsela e telele. Jwale re ya tseba hee, hore ae, ee ha ho tlile di-mobile tliliniking hona mona, diterateng tsena tse mo tse haufinyana le rona, ee ba kgona ho fihlella moo, ba nke meriana ya bona, e be ba be ba tswele pele ka ho onwa.

Atjhe bona ba na le tokelo ya hore o kanna wa ba fetisa, hobane ke batho ba sa itekanelang hantle. Eya ka mmele ha ba tshwane le rona, ho na le ba nkekeng ba kgone ho ema line nako e telele, ba bang ba na le ho tloha ke ntho tsa bona, Ba bang ba tloha ba be le kotsi setjhabeng, ba bang haba kgone ho tsamaya hantle, ba tsamaya ka di-wheelchair. Ha se ntho e right, hore o ka ba emise nako telele.

Ee, yona dikolo di ya tlameha ho ruta bana hore ba kgone ho jala, ba tsebe le leme, le ho fapana ha meroho , ee dikolo tsona bongata ba ne bana le tsona budget-e. Nka tjho ke re dikolo hangata ee government-e, ha o nka sona pele, ee ha ba ka etsa budget-e, ha ba hloleha ho kanna ha etsuwang hore batswadi, ba ntshe di-donation, di-five rand-nyona tsona tseo, ding ding tsona tseo, ke kopantshe o lo reka dintho, hore bana ba kgone ho tseba .

Nka tjho, ee nka tjho hore banna ba bangata bona, ha o tlameha ho huwa ditliliniki, motho o qolla hore ae a ka kula wese, wese, wese, sa kulelwa ho shwa, empa a ke a o tla utlwa ba o jwetsa hore o ntso ya tliliniki, o tla e thola ntho eo o e batlang, ha ba e patetse tje, empa feela ho tiisa hlooho, le hore batho ba tla reng ba mpona, se ke fotse di-line tsa tliliniki, batla nahanela hore ke ya kula, ke ho bona le ntho ena ba reng ke pride.

Atjhe o tsebe hore ha ke utlwa hantle hore pelo ya ka, ha e tsamaisetsana le ona moriana ona, or mohlomong ke kula ka tsela eo ke be ke o nke, ke onwe ke utlwe hore ha o tshebeletse. And jwale etlo etsa hore ee ke be ke bone hore no ntse ke thola ntho e right moo, aa ke tla ikopanya le ba department ya health. Ke tle ke ba jwetse hore ba ka tle, ba tlo sheba, sheba moo, meriananyana e itseng ye hore, ana ke ona kapa jwang, e tloha e le ona moriana o lokileng, empa feela o sa tsamaye le madi wa ka, mare nka ho bitsa ba lefapha la tlhokomelo department of health.